Ukuziphatha, indlela yokuziphatha, nokuthi kumele enze kanjani, iyiphi imisebenzi ekumele ayenze.

Akwazi ngoba yinto enhle, kushintshashintshwa ngokudla.

Lo umcimbi ozowenza, kudliwa kangakanani?

Kudalwa kunempilo, futhi kuyanambitheka, kumnandi.

Futhi manje sekwaba, nemiculo edlalwayo, kube nezinye izinto ezenziwayo.

Umndeni kuhlatshwe inkomo, kwenziwe ngendlela yesiko.

Ngoba ngifunde okusha, nendlela yesintu ekumele kwenzeke ngayo.

Kanye noma kabili ngenyanga.

Abantu ukuze siphile, umuntu ungumuntu ngabantu ngoba uyaludinga olunye usizo komunye umuntu.

La, ukulima, ukuthunga.

Uwulu obizwa iNkosi yesizwe noma yaleyo ndawo.

Bese kuzoba nabaholi bezwe. Umholi wesizwe, kunjengeNkosi, bese kuthi umholi wezwe, nguMongameli.

Inkolelo ezifanayo.

Ukugcina umndeni ufudumele, uhlangene, uphila kamnandi.

Kushukuthi isebenzise lezi ndlela zakudala.

Bazolikhuluma, uxhumane nabantu phambili.

Ukuhambisana neyinqumo eyithathwa umndeni wakho. Ulalele umndeni.

Kunendlela yokwenza ekumele bahambe ngayo.

Ukuyimisela entweni oyenzayo, uqhubekele phambili. Umnandi umculo wesintu, unomlando.

E-right, enokuzimisela.

Ngendlela okuyiyona, aphilisane nawo wonke umuntu.

Nasemadolobheni, ayiwagcini amasiko, igcina ngokuwenza emakhaya kuphela.

Ufunde ukuhlala nomunye umuntu, nakhisane naye, niphilisane, nibe nenqubekela phambili.

Bekuyindlela abayithandayo, noma kuyiyona ndlela yokuthi beyikhulule kukho konke ababhekene nakho.

And then, ugqugquzele nabanye uyithembe entweni oyenzayo. Ungavumi umuntu akuceleke phansi.

Wenze into oyithandayo, uhloniphe omunye umuntu, ube nenxukela phambili, upheke into into ethandwa nguwe, ezokujabulisa.

Uma udansa, usuke udedela yonke imizwa oyithandayo, noma udlulisa ubuhlungu kukho konke, noma kusuke kukhona okudlulisayo.

Bala amasiko amaZulu, ubuhlalu obuyimibalabala obuhehayo, obuba buhle.

Udinga ube nemali, uqine impela ephaketheni, ngoba kudingeka ulungise izinto eyiningi. Iyingubo zokugqoka, ukudla emshadweni, indlu indlelo lapho kunishadela khona okubukeka ngayo. Imali nje iyadingeka impela.

Engivame ukuyizwa umshadweni, ile ethi, vulindlela weMaMzogobhe.

Yokugqoka, njengemuzwa ukuyiveza ukuthi bangobani, indlela abayithanda ngayo.

Umdanso wesiZulu awudingi izinsimbi. Uma unesigubhu nje ongashaya kwenza umsindo ohlelekile, nomculo-ke wabantu abathe ukuba baningana. Lapho kuyahlanganwa kube mnandi, kugidwe.

Bemanje bayahlukunyezwa, kumele bavikelwe kukho konke ubunzima ababhekana nabo.

Behlangane bebendawonye, beyagubhe amasiko abo ngendlela ekuyiyonayona ezokwenza bayiqhenye ngamasiko abo.

Phazamisa ababhekana nakho . Yonke into ihamba kahle, abantu bajabule ngomshado.

Imvelaphi yakho, la uvela khona.

AmaZulu, kukhishwa iyinkomo zamalobolo, nezipho iyibizo, eyiswa kubo kamakoti.

Izinhlanga zehlukahlukene zihlangene, omunye nomunye epha abanye ulwazi ngendlela isiko labo abenza.

Khona imnandi ngokuthi kunokuthula, akukho ukungcola okukhixizwa iyimoto, impilo yakhona imnandi uma kwenziwa ngendlela eyakudala yamasiko.

Ukuthi uqonde ngala imvelaphi osuka kuyo okhokhomkhulu bakho, indlela ababenza ngayo nawe ukuthi wenze ngayo, uhambe ngayo. Ungayikhohlwa ukuthi uvelaphi.

Wenza umcimbi ube yimpumelelo ngoba, abantu baphuma bencoma ukuthi, hheyi bekumnandi ukudla kwalaphana kuloyamcimbi, kanjaninjai, yabo.